Motho a itshebetsang thuso ya bongaka wa ipatalla nako tsohle tjhelete ya bang o ya etsa mosebetsing wa khamphani ya hae o behella tjhelete ka thoko hore o ipatalle thuso ya bongaka hobane ke khamphani ya hae, o tlameha kenya di-budget tsa hae hore o ipatalle yona.

Account ya stokvel hore ho e bule e tlo hloka batho ba bararo e le bona batle ba kgona ho saena hore tjhelete e tsebe ho tswa nako o batlang ho ntsha tjhelete. Ho tlo hlokahala ditokomane tsa boipapiso, tsa motho e mong le mong le mong a keneng Stokvel-ing, le ditokomane tse bontshang bodulo la motho e mong le mong le mong kena stokvel. And-e stockvel sena se sebetsa ka hore ba beha tjhelete. Tjhelete eno e na le ditswala tse di tholang ha tjhelete e ntse dutse ka moo, so nako e ba batlang ho ntsha tjhelete bana ba bararo ba behuweng, e leng ba saene ba saenang, ke bona ba kgona hore baye ba lo saena hore tjhelete e tswe.

Botle ba overdraft ke hore ke tjhelete e banka eo kadimang yona ha ona le mathata o hloka ho kwala mabaka mohlomong o batla ho patala bo school fees sa bo ngwana kapo o batla ho etsa mabaka a mang a itseng, jwale botle ba yona bo boholo bo ke bo ratang ke hore ha tjhelete enono o ntso e kgutlisa o e patala, o na le monyetla wa ho e sebedisa hape, ha fela o ntso patala e kgutlela ko account-eng o e sebedisa hape. Bobe ba yona ke hore e tla o charge a ntho e thweng ke interest e hodimonyana hobane ke tjhelete e banka eo kadimang jwale tjhelete e banka eo kadimang nako yohle o tlameha ho patala kajeko eo ya interest.

Ka tsebo ya ka nna medical aid e thusa haholo ha o kula haholo ebile e hlile o hloka ho kenywa sepetlele. Tjhe, batho tse bang bana batjhong jwalo hore medical aid e thusa hao sa kule haholo hase nnete e thusa haholo. Hao tlameha ho hlile ho kena sepetlele hobane diteko tsa ho kena sepetlele haholo se private di hodimo haholo ha ona le medical aid ho tswa ka hore na wena o kgethile e feng plan hobane ena le difapha tse fapaneng hona le eno ya batho ba kulang haholo. Hona le eno e batho ba sa kuleng haholo. So ho bohlokwa hore wena o tsebe hore na die sebetsa jwang, o tsebe ho kgetha e wena eo tshoanetseng. Ke mokgo di-Company di hula tjhelete e ngata hobane medical all aid e cover A di-cost tsa sepetlele tse kgolo. Tsona tsa hao. O dula sepetlele nako e telele, jwale nna ke bona e le bohlokwa ka nnete.

Awo, mokgotsi wa ka ke kopa o ntshwarele hle ka boikokobetso. Ha se ka mabomo hore ebe ke kgonne hore ke tshelle tjhelete tjena, ne ke sa tsebe hore e tla thibela hore tjhelete ya hao ya social grant e kene ka boikokobetso hle mokgotsi o ha mpha hore re tsamaye le wena re ye moo diofising ke mpe ke ba hlalosetse hore ke phoso ya ka ne kesa tsebe hore ha keo kenyetse tjhelete e tla thibela tjhelete ya hao ya social grant taba ena mpe re lokise ka boikokobetso mokgotsi ke kopa o ntshwarele.